Nka thabela go le ka merogo ya go tshwana le dinotlwana le e mengwe ya mefuta ya merogo dikhabetšhana, digwete le tse dingwe tsa maungo e le goreng a siametse mmele.

Go a itumedisa go jala maungo a mefuta-futa jaaka di tse e le goreng di tlisa dikotla mo mmeleng wa motho, mmele di fa le mmele metsi di oketsa dilo tse dintsi mo mmeleng.

Merogo e e tshwanang jaaka di e jalwa mo mmung yo o nonneng mme yo o nang le dikotla o tlhoka le metsi a mantsi mme di tlhoka le tsona letsatsi gore dikgone go tswa di nonne di kgona go tswa di na le metsi a mantsi le dikotla ka gare ga tsona.

Rooibos ke sejalo se se nang le mebala e mentsi e metala, mmala wa tlhaga, e na le mebala e metsi le ya molomo yona e jadiwa ka peo e nnyane mo mmung o o nonneng, e tsheliwa le metsi a mantsi e batla le lona letsatsi le e le goreng le fa dikotla tse dintsi mme e robiwa jaana ka setlhare se senang le matlhare a mantsi.

ke tee e e le goreng e thusa ka malwetse a mantsi jaaka bolwetse jwa pelo, bolwetse jwa sukiri, bolwetse jwa high blood malwetse a e le goreng a lwana le masole a mmele e a thusa ka yona ebile e thusa le ka mo batsetsing ba fetsa go tsala maseana, e ba tlisetsa le mmeleke matseleng a bone.

balemirui ba dikgwetlho tse ba kopanang le tsone ka dinako tse ba berekang ka tsone, ba bereka dinako tse dintsi go fetisa balemirui ba dikgwebo tse dingwe ka gonne ke e le goreng e ratwa ke batho ba bagolo thata

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaneng le tsone gompieno ke go tlhoka mmu o io nonneng o o tletseng maungo, o o tletseng dikotla le go se ne ga pula le botlhokwa jwa metsi bo bo leng lefatsheng la Aforika Borwa.

Tse di leng teng ke di-cereal, di-juice-e le mefuta e mentsi e tsentsweng mo dijong tse di nang le dikotla.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe jaaka apole le .

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe jaaka di di fa mmele dikotla tse di batlegang, di tiisa le masole a mmele di fa le maatla.

Dithoro le mabele di loketse batho mme e se batho fela le diphologolo le tsone di loketse le tsone.

Go diriwa bojalwa ka maungo a go tshwana jaaka .

O tlhoka dipeo, o tlhoka mmu o o nonneng, o tlhoka metsi a itekanetseng, o tlhoka le letsatsi le le itekanetseng, o tlhoka manyora.

E thusa ka go tlisa boitekanelo mmeleng.

Dithoro le dijo jaaka di-cereal di thusa ka go fa mmele maatla le dikotla le go siamisa mala.

Di tlhoka metsi a mantsi le mmu o o nonneng.

E dirisiwa go dira tee ya setlhare se se senang kafeine.

E dirisiwa ka go dira dilo tsa go tlola sefatlhego, go dira bojalwa, le go dira ditlhare.

Batho ba ba kgone go ba le dikotla mmeleng, ba kgone go di fitlhelela ko mabenkeleng a fapaneng go di berekisa ka ditsela tse di fapaneng.

Ke ne nka reka diapole, ditapole ka gonne ke merogo e e nang le dikotla thata e thusa mebele ka dilo tse dintsi.

Tokafatsa boleng mme e tokafatsa le maungo a a nonneng.